Ukusebenzisa iwebhusayithi ye-UIF azange kube nzima kimi. Kwakulula kakhulu ngoba konke kuyachazwa lapha. Konke okufunayo uyakuthola futhi nje kuvele kube lula ngoba yonke into iyachazwa. Akukho nje okwangihlula konke kwabakahle.

Ngingaqala nje ngokumbonisa ukuthi uyakuphi uma ufuna ukusenda imali. Ngingamfundisa futhi nokuthi abheke kahle inamba yalo muntu asendela kuye imali. Ngimbonise ukuthi phela makangafaka inamba e-wrong imali iya kumuntu o-wrong. Kungaba yiko loko engihlala kakhulu kuko, nokuthi futhi angasheri iphini nanoma ubani, kube yimfihlo yakhe. Yah yiko loko nje kumele akwazi loko ukuthi angabonisi noma ubani ngoba abantu bazobona ukuthi unemalini, usendela kubani, kumele abekhefuli makasendela umuntu imali.

Ngicabanga ukuthi ukuhlela umngcwabo vele akusiyinto elula futhi nokuthi uxoxe ngayo nomndeni wakho. Futhi ngicabanga ukuthi ngabhekana nama-challenges amaningi if asivumelani ngokuthi izinto kumele zenzwe njani, ngoba umuntu nomuntu uzoza neyakhe ingqondo ukuthi mina angazi kwenziwa kanje mina angazi kwenza kanje. Manje into engasiza ukuthi sonke sihlale phansi sizwane siphana ithuba lokukhuluma sizwane thuba lokuvisisana. Kungakho konke for ukuthi sizwane konke kuhambe kahle.

Ngingamutshela umuntu omdala ukuthi i-overdraft iyafana nokuthi i-loan encane yesikhashana. Ukuthi ungakwazi ukuyithatha uphinde futhi uyibuyisele futhi yona ayiduri ngenza njengokuthatha i-personal loan kodwa i-overdraft yona ingcono i-right futhi ende angakwazi ukwenza izinto afuna .

Ngicabanga ukuthi mina amabhenki ahlukene nge-overdraft ngoba ama-different percentage. Vele angeke afane wonke amabhange futhi nale nenzuzo yakhona angeke vele ilingane. Ngibona ukuthi indaba yokuthi vele amabhange awafani ama-percentage awalingani. Ngakho-ke that's why kuzohluka amabhenki ngeke afane.

Ngingaya ebhange ngiyobuza ukuthi njengoba bangi-charge-e imali engaphezulu bayongibuyisela yona kanjani? Khona ngingathukuthela ngoba kuzabe nami kuyimali engabe kube ngiyisebenzisele ezinye izinto kanti kodwa bona bangikhokhisa ngaphezulu. Ngingaya kodwa ngifuna ukuthi bangisize ukuthi babuyise imali yami futhi nje kungaphinde kwenzeke.

Uma ngifuna ukuthumela imali esihlobene sami esikude, ngingasebenzisa mhlambe ngisebenzise ezinye iy'ndlela kufana nokuthumela imali eShoprite noma ngithumele nge-MPESA ngoba le yokuphathisa umuntu eyi kuningi kungayenzakala ngalokho. Kodwa uma kuyiyo indlela phela engingasebenzisa yona ayi kuzaba yiyo engingayisebenzisa.

Ngibona engathi okungamsiza kakhulu kungaba ukuthi asebenzise iy'ndlela ey'fana nabo-MPESA asebenzise futhi namabhange a-charge-a kancane iy'ndleko ezincane ukubeka imali yakhe. Ngibona kuyilokho kungamsebenzela.

Ngingabuza ukuthi isikhathi sokuma ukuze uthole imali uma usewushonelwe umuntu isikhathi esingakanani, futhi kukhishwa ini kulowo mshwalense noma kukhishwa amatende noma kukhishwa ini. Ngifune futhi nokubuza ukuthi indaba zomgodi siyazibhadalela thina kuwumndeni noma iza nomshwalense. Ngiphinde futhi ngibuze ngokuthi ikhavare abantu abayingakhi abasendlini. Nokuthi futhi ngibhatala malini ngenyanga. Babangichazele lokho, ngingajabula.